Umvumo ebesiwuvuma esikolweni lokha kunemidlalo ukhamba kanje. Nontsiki mama kaNontsiki, Nontsiki mama kaNontsiki, ukhalelani, uthuleleni, mama kaNontsiki, ukhalelani uthuleleni. Nontsikelelo mama kaNontsiki, Nontsiki, Nontsiki mama kaNontsiki.

Ingoma ethi, vuleka mbobo nasicula ingoma leyo umntwana ukhuthala khulu ngombana uyazibona bona wenza into elungileko. Siyicula kanjena, mbobo vuleka, vuleka mbobo, mbobo vuleka, vuleka mbobo vuleka, vuleka mbobo, mbobo vuleka vuleka, mbobo vuleka.

Awa, awukho umdlalo ekhengawuzwa bonyana ngewobungani.

Akukafaneli bona abantwana bavalelwe ngaphandle, kodwana amatatawu wezemidlalo makhulu khulu begodu afuna abantu abakhulu. Loyo mudlalo woke umuntu awulindile begodu uqakatheke khulu emphakathini nebantwini ababukele imidlalo leyo.

Kulungile nanyana ingafakwa eenkolweni ngombana abantwana abanengi, bakwazi ukudlala yona begodu bayayithanda ukudlala intambo.

Kufanele bona indluliselwe esizukulwaneni ngesizukulwane, ukuze bona bakghone ukwazi imithetho yendabuko. Akukafuzi bona itlolwe phasi imithetho yendabuko ngombana abanye babo sele sebangasenzi izinto ezifaneleko.

Imidlalo yendabuko kulokha abantwana bacula bebagida bazithabise nje.

Imidlalo yendabuko iqakathekile emphakathini ngombana iyafundisa begodu nangendlela idlalwa ngakhona. Kuqakathekile bonyana abantwana bakwazi ukuyidlala, inemithetho efanele bona ilandelwe.

Abentwana basadlala amaketo, abanye basadlala intambo, abanye badlala amathini.

Ibahlanganisa ngendlela ekarisako khulu, ngombana woke umuntu uyahlangana azokubukela umdlalo wendabuko begodu bayalekelelana, bayathula begodu bayafunda.

Lifunda bona kufanele bona imithetho ilandelwe. Lifunde bona kuqakathekile bonyana bababantu kufanele bona bahlangane bakghone ukubonisana.

Kukobana abantwana abanengi bakwazi ukudlala yona begodu nemithetho yakhona bayayazi. Umdlalo wendabuko uyafundisa begodu abantwana sebayazi bonyana kumele, kufanele bona baziphathe njani lokha nabadlala imidlalo yendabuko.

Imidlalo yanamhlanjesi ayisafundisi khulu njengalokha yakudala imidlalo yendabuko. Kwanjesi abantwana abasadlali esikhathini esinengi, abanye nabadlalako badlala ngehlabathi. Abanye bayaduda akusafani njengalokha nakudlala imidlalo yendabuko.

Iye, ingadlala emaphaliswaneni ngonobangela wokobana, imidlalo yendabuko iyafundiswa begodu mdlalo wesintu.

Ikusiza khulu ngombana iyawakha umzimba begodu abanye kuba ngathi bebazivocavoca.

Ibafundisa bonyana baziphathe njani begodu kufanele wenzeni lokha nabadlala imidlalo yendabuko. Ibanikeza umlayezo oqakatheke khulu emntwaneni begodu bakhula nawo umlayezo loyo nomthetho loyo.

Kukugida nokuhlabelela.

Bawuthathela phasi khulu ngombana umdlalo wendabuko awusadlalwa ngekhethu begodu abantu abadala nabo, abasafundisi umdlalo wendabuko.

Akekho umdlali wendabuko engimaziko onjingileko.

Awa, ngiyala ayikafaneli abantu bekadeni kwaphela. Nabantu abatjha iyabafanela begodu bayakwazi bona bangayidlala.

Kubangelwa kukobana esikhathini sanjena akunamuntu osekadlala imidlalo yendabuko begodu abantu abanengi ababoni bonyana imidlalo yendabuko iqakathekile.

Isoziswa ngabomu ngombana akekho umuntu oyisekelako begodu akunamuntu osafuna ukuyidlala imidlalo enjalo.

Iye, akunamuntu ofuna ukudlala umdlalo olimaza kangaka, okutjhiya unamadudumba ehlokweni. Awa, abantu bayigegeda ngalokho ngombana iphathisana nehloko.

Bengiyikutani ekudlaleni intambo neenketo. Lapho khona haaa, awa bengeze ungenze litho. Bengidlala abantwana bale ukudlala nami.

AmaKhosi kufanele bona afake isibawo kurhulumende sokobana, imidlalo yendabuko leyo ibe khona begodu abantu bayisekele.

AmaKhosi ngiwo ekufanele, angabeka imithetho yendabuko, yemidlalo yendabuko.

Awa, angazi bona umdlalo womrabaraba ngewakiliphi ilizwe. Begodu ngiyafisa bonyana ngingazi bona ngewakiliphi ilizwe, ngombana naseSewula Afrikha sele sewudlalwa begodu abantu bayawuthanda.

Benziwa ziindawo abahlala kizo begodu nokobana ulwazi lutlhayele. Abantu abadala esikhathini sanje abasadlali indabuko begodu akunamntwana owaziko esikhathini sanje bona imidlalo yendabuko yini begodu ikhona.

Ukuvasa izitja, ngombana kuyangilibazisa, begodu izitja zakhona zihlala zihlanzekile.

Lokha nangidlala intambo, ngathaba khulu, ngombana ngalibaziswa yintambo leya, begodu khabe kumnandi khulu.

Akukho lokhu engikutlhokako, lokha nakufanele ngenze umsebenzi wokuzilibazisa.

Nabanye bayatlhogeka.

Lokha emini, ilanga nasele litjhisa.

Kukobana ngiyakghona nokufika le, phezulu.

Iye, kuqakathekile, ngombana uyangilibazisa eentweni ezinengi, ezintweni nezomhlaba.

Ngizizwa ngithabe khulu, ngombana isitjhaba nesitjhaba siyahlangana, nofana abomakhelwane bayahlangana, sikghone ukudlala kuhle.

Ujwayelekile, begodu ungadlala nanyana kungubani.

Iye, ngingakthabela khulu.

Kufunda iincwadi zami.

Dlala amaketo.

Utjhuguluka ngeskhathi, kuya ngokuthi bona kudlala ababobani.

Uyakwelula begodu umzimba lo, awubi buhlungu.

Kobana lokha nawungakagqoki inyathelo, uyahlatjwa, begodu namatje ayakulimaza.

Iye, isiqhema nesiqhema kufanele bona sifake imali, isiqhema esiwinako sithola yoki imali leyo.

Bona kuyakghonakala bona ungafika ezingeni eliphezulu, nanyana umfitjhani.

Ngingazizwa kabuhlungu khulu, ngombana umdlalo lo, uqakathekile begodu awulimazi.

Maketo nentambo.

Awa, awufaki umzwangedwa, ngombana kufuneka bona kubenabantu abanengana abazokudlala.

Kutholakala nakumabonakude, naku-TikTok kanye ne-Facebook

Kudlala amaketo.

Ngendlela elungileko.

Amarhwebo asakhasako, ngeenkhathi zeminyanya azuza khulu, ngombana abantu bayawabona begodu bayawathengela.

Ye-Rugby nebholo yeenyawo.

Amathuba womsebenzi abamanengi khulu, ngombana abantu beSewula Afrika abanengi bathola imiberego, lapha bazokuberega khona.

Yiintediyamu, magrawundi, neentolo ezinengi.

Zaletha imali enengi khulu, begodu bezingakhethi bona zithenga kuphi.

Bawuthuthukisa khulu.

Bafunda bona abantu ephasini banobuntu, begodu bayakwazi bona bangabumbani

Amahotela amsiza khulu, ngombana abantu abanengi bebafuna iindawo zokulala, begodu leyo yabeyenzela imali enengi khulu.

Anzunza khulu, ngombana imali ebabanayo, khabe iyinengi khulu.

ISewula Afrika, yasala sele inemali ezinengi khulu, begodu nabantu bakhona, basala banemberego eminengi.

Ukwalithuthukisa khulu, ngombana abantu bangaphetjheya khabe bafuna ukwazi bona e-South Afrika, amasiko wakhona ayini.

Imidlalo ilisizo khulu elutjha ngombana abanye abantwana ababhemi, begodu abanye abazithwali, ababisidisi.

Nanibambisene isiqhema senu siyazuza, begodu siphumelela phambili.

Imsiza khulu, ngombana uyazibona naye bona, kukhona into ayenzako, begodu wenza into eqondileko.

Iyifundisa kuhle, ngombana abantwana bakhona bahlezi basemdlalweni.

Bayazivoqavoqa.

Iye, ngiyavuma.

Kubana zingabambi magulo amanengi akhona ephasinapha.

Iye, kuliqiniso lelo.

Ifundisa ilutjha ihlonipho, ngombana kunendlela okhuluma ngayo nomuntu omdala, nendlela okhuluma ngayo lokha nawunabangani bakho.

Kobana abantwana abanengi bayakwazi bona, bangadlala imidlalo, begodu abanye baphumeleliswa midlalo.

Yikghati, yikhokho yibholo, yi-netball, mdlalo weenyawo.

Yibholo yeenyawo, ne-Netball.

Idlalwa kuhle.

Kobana uyazivoqavoqa, begodu amagulo amanengi angeze wabanawo.

Kukobana nalapha uyazivoqavoqa, begodu kufanele bona uthole isiqhema esiqinile,

Likghati, ngombana abantwana abanengi bayakwazi ukudlala intambo.

Ngiyavumelana.

Lokha nakuzodlalwa imidlalo esikolweni, boke abafundi abaphathi iincwadi, begodu akufundwa.

Kunenye ingoma ebeyithandwa kuvunywa bentwana besikolo lokha sisafunda esikolweni ngesikhathi semidlalo ingoma le, ebeyithi, vuleka mbobo vuleka, lapho beyiculwa khona lokha umuntu nakumele akore igolide.

Ingoma eyenza abantwana bona bakhuthale ngiyo yona le ye-Kaizer Chiefs, ivuleka mbobo le, ingoma eyenza bona abentwana bakhuthale khulu lokha nabazokubetha igondelo.

Awa, eqinisweni awukho umdlalo ekhengezwa bona ngewobungani, kghani umdlalo lo, khuyini umdlalo wobungani begodu uqakatheke ngani.

Awa, abantwana abavalelwa ngaphandle kuyaba nesikhathi lapho woke umuntu kufanele bona athome khona njengomntwana osakhasako. Abantwana kunalapho abathoma khona bathoma ngokukhasa begodu bakwazi ukusukuma, bakwazi ukuzikhambela, kufana namatatawu la athoma kancanikancani, athoma ebuncanini kuze kube nemidlalo emikhulu.

Kungaba rerhe khulu nayo nayingafakwa ngeenkolwenapho ngombana abantwana abanengi abasakhulako, bakwazi bona bangadlala yona begodu abanye babo baphuma phambili ekudlaleni intambo ingasiza khulu ngombana abantwana abanengi bangakghona bona bangenele umdlalo lo.

Kufanele bona idluliselwe iinzukulwani neenzukulwani ngokwekambiso yesinto ngobana lezo izinto zesintu begodu izinto zesintu akukafuzi bona bazitjhugulule namkha bunjani kufanele bona kube ikambiso yesintu, lokho kwenza bona isintu singafi sihlezi siphila ngekambiso yesintu.

Imidlalo yendabuko midlalo yesintu ngile ekhambiswa ngendlela yesintu begodu idlalwa ngendlela yesintu.

Imidlalo yendabuko iqakathekile ngombana iyakhombisa bona isintu sisaphila begodu iyafundisa bona isintu sethu kufanele bona sisitlhogomele begodu siyazi imiyalelo yakhona nemithetho yakhona.

Ngendaweni yangekhethu ayikho imidlalo yendabuko esadlalwako.

Imidlalo yendabuko ibahlanganisa kuhle khulu abantu ngombana abantu bayakghona bona bangakhulumisana begodu bahlangane badlale boke kuzwane. Imidlalo yendabuko ifundisa bona abantu bayasithanda isintu begodu nesikhethu bayasithanda, bayakhombisa bona ngesikhethu bayahlangana.

Ilutjha lifunda okunengi khulu emidlalweni yendabuko. Lifunda bona kufanele bona baziphathe njani, belifunde bona kufanele bona abantu abadala nanyana babancani kufanele bona bahlonitjhwe, begodu lifunda bona ukuziphatha kuhle kubalulekile nokuthanda isikhethu kubalulekile.

Awa, ngibona ngasuthi imidlalo yendabuko ingadlalwa eenkolweni nasemaphaliswaneni ngombana imidlalo le, ilimaza khulu begodu itjhiye abantwana balimele khulu.

Ikusiza khulu ngombana imidlalo le, ifuna amandla begodu nokwazi bona ukwazi ukuzijamela, lokho kwenza bona umzimba lo wakheke kuhle khulu.

Indima edlalwa babantu abadala ekufundiseni ilutjha imidlalo yendabuko, kobana babafundisa bona idlalwa bunjani begodu kuqakathekile bona balandele imithetho nemilayezo yabo.

Umdlalo wesibhakela.

Isathathelwa phasi khulu ngombana esikhathini sanje nangekhethwapha akusenamuntu ongadlala imidlalo yendabuko begodu nabantu abadala nabo abasafundisi ilutjha bona imidlalo yendabuko idlalwa njani. Ilutjha nje, alisadlali imidlalo yendabuko.

Akekho umdlali wendabuko mina engimaziko osele ayinjinga ngonobangela wemidlalo. Awa, akekho.

Awa, ngiyala. Ilutjha nje uyawudla umrabaraba nangeenkolweni abantwana umrabaraba bayawudlala. Iye, kuthoma ngingatjho bona ngabantu bekadeni kodwana umrabaraba wona awa uyadlalwa lilutjha nanje abantwana besikolo basidlala umdlalo womrabaraba.